Hi ku vona ka mina i ya swi endla leswaku mitlangu.

Ndzi seketela hi ku vanhu va swi tiva swa ku va dyondza hi ndhawu ya mina va dyondza va swi kota no va xava eka ndhawu ya mina leswi swi kurisa ngopfu ikhonomi ya wehe khampani endla leswaku va va xava na vanhu va tiva swa ku u tlanga emagemi va ku fana na yini va tiva swaku a ndhawu ya n'wina yi njhani nakona loko va nga ta va ta va nga ta.

U fanele ku a nga fanelanga ku tlanga a vavisa vanhu u fanele ku tlanga hi milawu.

Vantshwa va dyondza leswaku masiku man'wana wa wa tluriwa a wu tshameli ku wehe u tlula van'wana ku na masiku lava va faneleke ku va tluriwi leswi swi va pfuna ku va boheka ku ya emahlweni hi ntlangu va pfuna va nga loko va hluriwile a va fanelanga ku va tshika game va nga ha tlangi va fanele ku tiva leswaku ku tluriwa ku kona loko mi tlanga mitlangu.

Ndzi nga va byela ntshikelelo n'wampfundla na ximanga ndzi nga va byela ntsheketo leyi hikokwalaho ku va dyondzisa ngopfu xa ku loko munhu a wu mi tekeli hansi hi ku mavonelo ya yena hi ku u mi vona nga ku i munhu a nga swi koti ku endla nchumu u nga mi teke leswaku a nga swi koti hikuva munhu i ta ku ku komba leswaku munhu i munhu wa njhani se ndzi va byela a ntshikelelo lowu hikuva ni lava va dyondza leswaku va nga tekeli vanhu hansi.

Leyi yi fana na Subway surf ya vana lava tsutsumaka, word play leyi va fanekelaka ku va hlanganyisa ti alphabet va endla marito n'wana hi ya tibolo ta ku tsutsuma hi yona leyi kahle efonini swa ku vana va nga yi tlanga.

Ndzi nga va byela leswaku va tlanga kahle kumbe namuntlha mi tlange kahle, ndzi rhandze ngopfu leswi mi nga swi tlanga ndzi rhandze ngopfu swa ku mi swi kotile ku tlanga mi hlanganile ndzi rhandza leswaku loko mi tlanga a mi lwanga ni kombela swa ku mi tlangisa swilo leswi loko mi nga loko mi tlanga mi nga wini a swi hlayi swa ku i ku hela ka tiko i dyondzo ka n'wina ni rhandza ngopfu matlangelo ya n'wina hinkwenu a kuna lweyi a nga tlanganga kahle hinkwenu mitlange kahle.

Xipanu lexi ni xi rhandzaka eka mitlangu i xipano lexi xa bolo ndzi rhandza ngopfu vanhu team leyi va yi vitanaka swa ku i Sundowns ti rhandza ngopfu hikuva va swi kota ku tlanga loko va tlanga va tlanga va tele va seketana leswi swi endlaka leswaku ndzi va rhandza ngopfu i ku ma tlangele ya vona.

Ku tirha hi ntlawa, ku vulavurisana ku endla swiboho ni ku tiyisela vuswikoti lebyi bya hundziseriwa naswona byi nga tirhisiwa eka tindhawu to hambana ta vutomi leswi endlaka leswaku mitlangu yi va xitirhisiwa xa nkoka eka ku kula ka vanhu i xiyexe i xiyexe xo na xi professional.

I rugby hikokwalaho ko va kota ku tlanga naswona hambi va vavisana nkarhi va swi kota swa ku i swa nkoka na matlangelo ya vona.

Ndzi nga humesa hi ku tsutsumatsutsuma ni khomi khapu ma ndzi yimbelela risimu ra Afrika-Dzonga ndzi tlhela ndzi cincacinca ndzi tlhela ndzi teka maphoto ni posta ka social media.

I swa nkoka hi ku swi va nyika nkarhi ku va loko va endla loko u kuma xuxa wa swi kota swa ku u va na nkarhi u endlaka leswi swi rhandzaka nkarhi wa wena wo humula nkarhi wa wena wu u endla leswi swi rhandzaka u swi tsakela swi pfuna ngopfu hi ku swi ku endla swa ku u rivala minchumu yo tala leyi endlekalaka evuton'wini bya wena.

E-e, hikokwalaho ko a ni se tshama ndzi famba ndzi vona khirikete hikuva i xipoto lexi ni nga xi rhandziku a ni xi twisisi se a ni tivi vanhu lava tlangelaka xona kumbe swa ku xona xi tlangisa ku yini.

Ndzi wu tirhisa hi ku sungula ndzi kombela ku khovota voko ra yena ndzi tlhela ndzi n'wi vutisa leswaku u titwa njhani ku tlangela team ya yena naswona wa switsakela ndzi tlhela ndzi n'wi byela leswaku wa hi tsakisa loko a tlanga leswaku i tlanga swinene ha mi tsakela leswi a swi endlelaka team ya yena.

Swi vuyerisa ikhonomi hi ku swi tisa vanhu vo tala laha kaya swi tlhela swi hitisela mitirho hi ku loko se ku tlangiwa ku fana na fifa world cup ya twenty twenty ten yi hi tisele ngopfu mitirho yi tlhela yi yisa mfumo ehenhla kumbe ikhonomi hikokwalaho ko a ku na mitirho vanhu a va swi kota ku xavisa vanhu a va swi kota ku va va xavisa swilo swa laha kaya va kombisa vanhu va le matikweni man'wana swa ku a Afrika-Dzonga ku dyiwa yini, ku ambariwa yini, swi hi tsakisa ngopfu hikuva swi yisa mali hehla.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku u titwa njhani ku tlanga a tlangela Afrika-Dzonga ndzi tlhela ndzi n'wi vutisa leswaku swi njhani ku loko a tlanga masiku man'wanyana a tlangela eka matiko man'wana ndzi nga n'wi vutisa leswi hikokwalaho ko loko u tlangela matiko u tlangela Afrika-Dzonga u swi kota ku tsakela eka matiko man'wana a ndzi ta lava ku tiva swa ku loko a famba swi njhani u titwa njhani swa tsakisa ku va u famba u vona matiko man'wana.

A ndzi ta va byela swa ku, a ndzi ta byela va vatlangi leswaku mitlangu yi fanele va xiphemu hikokwalaho ko i ta va pfuna leswaku va aka masocha ya miri, va pfuna leswaku va va na matimba, i va pfuna swa ku va tshama va ri kahle va nga vabya vabyi hikuva i vanhu va tivaka ku tlanga mitlangu.

Ndzi nga tivisisa bindzu ra mina ka vanhu vaxisati lava rhandzaka ku endla yoga. Ndzi nga yi veka eka inthanete yi voniwa hi vavasati Facebook ni tlhela ndzi endla na tipostara.

Eya i ya nkoka ngopfu hikuva yi pfuna vana swa ku va swi tiva ku a ku tlanga mitlangu swi na eka vutomi bya vona swi va pfuna ku va swi kota ku va kota ku tlanga na vana van'wana naswona mphikizano wa laveka vutomini swa ku u ta kurisa nhloko.

Yi pfuna hi ku yi hi pfuna lavantshwa swa ku va kota ku va famba va tlanga mitlangu a va tshameli ku endla swilo swin'wana. Va kuma ku na vona ku na swilo leswi va swi endlaka handle ko dzaha na swin'wana.

Swi pfuna ngopfu hi ku vanhu va tikuma na va kuma mitirho loko ku na mitlangu leyi vanhu van'wani va tikuma na va tlanga na vona swi pfuna ngopfu mfumo wa le Afrika-Dzonga hi ku ha swi kota ku va na mitlangu hi swi kota ku xavisa hi swi kota ku vonisa vanhu van'wana tiko ra hina.

Yi pfuna hi ku vanhu vo tala va tikuma se va na ri vanghana va ku va tivona se va swi kota ku vulavula na van'wana hi mhaka yo va kumbe va tirhisana.

Swi pfuna hi ku va ta swi kota swa ku loko vata eAfrika-Dzonga va dyondza mahanyelo wa hina swa ku hi hanyisa ku yini va tlhela va hi kurisela ikhonomi hi ku va xava swilo swa hina leswi xavisaka hi vanhu va la ka hina.

Vurhangeri eka mitlangu i munhu loyi a yingiselaka vanhu lava tlangaka na vona munhu loyi a va pfunaka i munhu loyi a swi kotaka ku endla swa ku swilo swi famba hi ndlela a swi kota ku hlanganisa na vatlangi va kota ku tirhisana. Varhangeri lava ni va tivaka ku fana na Michael Jordan, Serena Williams na lava tlangekaka basket ball, tennis na swin'wana.

Swi na nkoka ngopfu swa ku loko u tlanga mitlangu kumbe loko u ri munhu lontsongo u kota ku dya swakudya leswi nga na nkoka hikuva swi pfuna masocha ya miri swa ku ma kula ma kota ku lwa na na vuvabyi. Loko u dya kahle u tlhela u ri munhu loyi a rhandzaka sport wa swi kota ku u hanya nkarhi wo leha hi ku miri wa wena wu tiyile na marhambu a ma nge ku hluphi na swin'wana.

Yi pfuna ngopfu hi ku yi tirhisa vanhu kumbe vana i va endla swa ku va nga va nga vi na nkarhi wo leha lowu va tirhiselaka ku yiva va na nkarhi wo va tlanga mitlangu emugangeni a va kumi nkarhi wo yiva va tikuma na va ri na va ri karhi va tlanga mitlangu swi va pfuna ngopfu ku va nga va nga ehleketi miehleketo yo biha va tikuma na vatirha va endla swilo swa kahle.

Yi pfuna ngopfu mabindzu ya hina ya Afrika-Dzonga hi ku vanhu va swi kota ku va xavisa minchumu va endla specially vanhu va le handle va tirhisa leswi hi swi vitanaka swa ku i .

Ndzi titwa ndzi tsakile ngopfu hikuva loko u kuma xidlodlo yo yo hlula eka ntlangu wo karhi swa swa tsakisa ngopfu loko u wa ha ri munhu .

Swi va pfuna hi ku se va swi kota ku va tirhisana no va kota ku va varhangeri ku laveka u endla yini u tirhisa ku yini u nga murhangeri naswona mi tirhisana njhani.

U nga u nga tipfuna hi ku u tlanga na vana vo tala u tlanga mitlangu yo leyi nga faniki naswona u tlanga na vanhu van'wana lava nga u va tiveki swi pfuna ngopfu swa ku u kota na wena ku va mutlangi lowunene lowu tlangaka loyi a tlangaka swa kahle.

Yi pfuna ngopfu hi ku u kuma swa ku munhu loyi ku na munhu loyi a rhandzaka bolo kumbe ku na munhu loyi a rhandzaka tennis swi hi pfuna hinkwenu hikuva u tikuma u tlanga mitlangu leyi u yi rhandzaka kumbe u vona mitlangu leyi u yi rhandzaka u swi kota na leswaku u tlanga hi ku navela ka wena kumbe ku rhandza ka wena u nga tlangisi hi ku a wu na a wu na swin'wana leswi u nga swi endlaka.